Impilo ye-prostate ibaluleke ngokuthi iyasiza ukuthi kungahlali ukungcola kumuntu wesilisa ngaphakathi ngoba njengoba owesilisa ezwa iy'nhlungu uma echama yingoba sekukhona ukungcola osekudalekile ngaphakathi okumdlayo. Ikhona okwenza ukuthi kube buhlungu ngesikhathi echama.

Abantu bengabona ngokuthi eminye imithi inayo uphawu noma ilogo eshoyo ukuthi lowo muthi u-check-iwe yini abaka-medical noma aba-check-i bezinto abaseqophelweni eliphezulu and bawuthola ukuthi uvumelekile noma usesimeni esihle yini ukuthi unganikezwa abantu. Kokunye bengabheka ama-expiring date ukuthi lo muthi wawukalelwe noma ukalelwe ukuthi uvumeleke ukuwusebenzisa isikhathi esingakanani.

Uhulumeni engafaka imibono noma izikhangiso emaphepheni noma komabonakude nasezibhedlela emaklinikhi eshoyo okuthi i-COVID-19, ayisiyo ingozi ngaleyo ndlela. Uma ukuthi sewuyigomelile ikuphi nakuphi nakuphi okulindelekile, futhi asho nezinto okumele siy'sebenzise ukuze singatheleleki kwi-COVID-19 nokuthi singagwema kanjani ukuthi uma sewuyitholile-ke i-COVID-19 ungatheleli abanye abantu.

Indima edlalwa ukucwasa evimbela amadoda ukuthi athole usizo ukuthi amadoda amaningi avele asabe ukuphumelela obala ukuthi ayayisebenzisa iy'dakamizwa nokuthi asegxile kakhulu ophuzweni oludakayo. Asabe ukuthi aphumele obala acele usizo noma azame iy'ndlela zokuthi athole usizo ukuze bakwazi ukuthi baphume kulezi zinto esey'baxaka.

Kubasebenzi basesibhedlela, akubathinti kakhulu ukungena kowesilisa onomkhuhlane omncane ngoba njengesisebenzi kuphoqelekile ukuthi usebenze wonke umuntu ongena emtholampilo. Ngokwabagulayo abanye abanezifo, laba abagula kakhulu bona kuyabathinta ngoba umkhuhlane omncane ngeke umbulale umuntu kepha abanye izifo abasuke bey'zele kusuke kumele bathole usizo ngokuphuthuma.

Ezinye izindlela zokufundisa ngemithi yesintu neyesimanje ukuthi uchazele umuntu ngokuhlukana kwemithi nangemisebenzi yayo, njengokuthi imithi yesintu iyashesha kanti eyesimanje kwesinye isikhathi kumele umuthi ulokhu uphuza phuza uphindelela ukuze usizakale. Futhi imithi yesintu kunezinto ekwaziyo ukuzilapha ongeke uyithole imithi yesimanje ekwazi ukulapha lezo zinto.

Kungadingeka ilunga lomndeni laloyo muntu elizovumelana nabomtholampilo noma naloyo osuke ezomela nokwelapha kwaloyo muntu ukuthi asayine noma avume or ukuthi uyavuma ukuthi alashwe nangu umuntu futhi avume ukuthi noma yini eyenzekayo, kuyobe kungasilo iphutha laloyo olaphanayo noma kungasilo iphutha laloyo mtholampilo. Kepha kobe kuyinto eyenzeke ngoba bekumele yenzeke.

Angathenga isanithayza yakhe encane azohlala hlala isikhashana ay'fafaze ezandleni bese ethenga iphakethe lezimfonyo zakhe. Uma engena ethekisini uzothatha isifonyo asigqoke bese uma esehla asikhumule lesi abesigqokile afake esinye futhi noma engazifaka zibe mbili ngesikhathi esetekisini, lokho futhi kungamsebenzela bese a-blame-e ukuthi angalokhu ezithinta thinta ngesikhathi esetekisini aze aphume phandle, ageze izandla.

Kugcina kwenzeka izingozi ngoba umshayeli usuke ephazamisekile mhlampe kokunye aphazamiseke agcine edede endleleni, bese iy'moto esuke iza ngemuva noma esuka iza ngaphambili iphazamiseka. Bese ngokukhathala komshayeli, umshayeli uma ezizwa ukuthi ukhathele kusuke kumele amise imoto athi ukuphumula kancane mese ephinde eqhubeka. Kepha-ke nakho ukukhathala komshayeli-ke kuyadala ekutheni ukuthi iy'moto igcine yishayiseka ngoba ngesikhathi hlampe kade egijima nezinye yisemuva kwakhe zigijima asuke ehlise isipidi kanti le ezangemuva iyagijima bese iy'moto ziyanqumbuzana ukushayiseka kwazo lokho.

Ngikuhlola ngokuthi kumele ngazi izikhathi ugesi ohamba ngazo, ngibe nolwazi ngogesi ukuthi uzohamba noma ngeke uhambe yini. Bese ukwabiwa kwezinsiza kumele ngisuke ngibazise labo abazosebenza ngaleso sikhathi noma abasuke bazongena ngaleso sikhathi ukuthi sizoba nokuphazamiseka kanje kanje kanje ngenxa kagesi.